Ee, e teng merogo o molemo go e leka ke thepe, rotlho, leswe, telele le ka o fela merogo ena e fana ka dikotla tse di tlhokagalang mo mmeleng.

Go jala maungo a a farologaneng jaaka diapole le dipanana e ka nna tiro e e duelang, mme e tlhoka go ela tlhoko thata ditlhokego tse di kgethegileng tsa leungo le nngwe le nngwe. Diapole di rata o kolobile sentle, dipanana tsone di atlega mo tikologong ya bosa jwa go nna mogote le go nna borai.

Tamati e jalwa ka go dirisiwa ka go jala dipeo ka fa lapeng dikgwedi tse di six eight pele ga pula e maswe e fela, kgotsa ka go tsenya dinotlolo tse di siametseng morago ga gore kotsi ya pula e fete. Go di jala botoka mo mmung o omileng sentle o tlhokang go dirisiwa le tshegetso jaaka dikago kgotsa makgogo. Tamati e robilwe ka go kgetha maungo ka nako e e tletseng mmala le e e nonofileng, e gantsi mo mefuteng e mentsi e diragalang ka go gaufi le malatsi a le eighty morago ga go fetisa.

Go tlhatlhelwa ka peo e e tlhokang go tlhaolwa mo di ka bofelo jwa selemo, go bo go dimela morago ga pula ya ntlha ya mariga. Go nna le thobo ya ntlha ka mariga ka kgwedi di le eighteen, go jewa ka ngwaga mongwe le mongwe le mongwe marigeng a Phukwi le Moranang ka go kuta dikala ka boleele jaaka dikala tse di cut-ilweng di diriswa ka go ka kuta, go rathakanya, go nna le go omisa ka letsatsi go dirisa mmala le monko wa teng o o tlwaelegileng.

Boitekanelo jwa go ja rooibos o ke gore rooibos e tletse ka di anti oxidant tse di maatla, ga ena caffeine, e thusa go boloka pelo e itekanetse, e thusa tshilo ya dijo, e tokafatsa kgodiso ya marapo, e thusa ka go laola sukiri mo mading, e thusa go laola boima jwa mmele, e tokafatsa letlalo le moriri, gape e fokotsa matshwao a allergy.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebagane le tsona ke phetogo ya tlelaemete, rarabololwa ke go dirisa rala tsa go nosetsa ka go boloka metsi le go dirisa mekgwa ya masimo a a ikgethileng le a nang le metsi a a tshelang go oketsa nonofo ya mmu. Ya bobedi go senyega ga mmu rarabololwa ke go tlhoma ditlhare mo mefetlhwaneng e e nang le mmu o tshelang. Ya boraro ke go dirisiwa ga di-chemical-e, rarabolola ke go fokotsa kgotsa go tlogela go dirisiwa ga di-chemical-e ga go dirisiwa e e dirisiwang mo la maemo a a kwa godimo go tla go thusa.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke dintlha tsa phetogo ya kutlo, dipula , go akaretsa mangole, dikgele, diphatsa tsa mogote, ditlhatlhamano le malwetse, go fetoga ga tlhatlhamano ya phetogo ya kutlo le letlha la mmu, go tlhoka gore go diriswe madi a mantsi mo pabalesego ya maungo le letshediso la metsi.

tsa maungo di ka dirisiwa go dira dilwana tse dintsi jaaka dinkgwa tse Di monate, metsi a monate, ditumelo le , salate tsa maungo, ditlola le diphate tsa maungo, letlalo la maungo, maungo a a , maungo a a kgetlhilweng, di-chutney le tsa maungo, ditshwela tsa maungo le dinkgwa tse di omisitsweng.

Maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati, dipanana, magapu, diapole, diterebe, dinamune, dimengu le diperekisi. Goreng go le jalo? Go jalo ka hobane mefuta ena ya maungo e phela e le teng, and-e o kgona go e sebedisa ka mefuta e mentsi, e dlala karolo e kgolo mo setsong sa rona, e mengwe ya ona maungo a na a kgonang le go alafa malwetse go tshwana jaaka le dinamune re kgona go di berekisa ka dinako tsa mariga go thibela flu.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditapole, ditamati, dieiye, khabetšhe, digwete, potata, mokopu, le beetroot-u. Ke ka ntlha ya gore kao fela merogo e na o kgona go itshimololela tshimo e leng ya gago, ga di tlhokege mo Aforika Borwa, di na le tse di thusang mmele le masole a mmele gore a tiye, e na le dikotla tse re thusang go thibeletsa malwetse, e dlala karolo e kgolo mo setsong sa rona le gape o kgona go e berekisa ka ditsela tse di fapa-fapaneng.

Dithoro le mabele di na le seabe sa tsa phakelo, dithotho tsa go bakiwa, dijo tsa morafe, go na le kgerisa go le protein-e, ga di na , ditshio tsa anti oxidant, dijo tsa setso, di tiriso tsa , di le jaana di kgona go wela ka tlase ga di-category tse tharo e le , ditshio tsa phaphathi le bokhutshwana jwa setso.

Nnyaa wine farming ga se sengwe se se jaliwang, mme leungo le le sebediswang go etsa wine ke lona le le jaliwang. Temo ya beine e kaya go lema morara ka go lebega go ntsha beine, e akaretsa go gola ga ditlhare tsa morara, go laola masimo a morara le go roba morara go ntsha beine ya boleng jo bo kwa godimo. Jaanong go araba dipotso nnyaa, wine farming ga se sengwe se o se jalang o jala leungo gore le kgone go etsa wyn, leungo leo e leng re le itseng gape ka lefoko la diterebe.

Go itshimololela tshingwana mo lapeng sa pele se o tlo se tlhokang ke poleke mo lapeng enang le mmu o lokileng for go lema, sa bobedi o tlo tlhoka di-tools-i tse di tlo go thusang go kgotha, sa boraro o tlo tlhoka dipeo tsa dijalo tsotlhe tse o tlo di jalang mo tshingwaneng ya gago, sa bone o tlo tlhoka system ya metsi e tlile go thusa jang gore o nosetse dijalo tsa gago, labotlhano o tlo tlhoka manure e tlo thusang dijalo tsa gago gore di gole di .